Ke nahana ke hobane, ho tshireletswa bophelo ba lesea lena le sokang le hlaha ho ba, nqalong ke sebaka seo robetseng batho ba hlokahetseng, mme ba bang meya ya bona ha ya phomola ka kgotso e fihla e ferekanya ngwana, ebe ngwana o qetella a sa qetelle ebe o hlahile ebe jwale wa hlokahala, ke ho sireletsa mme le ngwana ho ba mabitleng ho rena meya e mengata e sa lokang. Ke nahana ke lona le baka.

Ke motho a ratang ho besa nama le ba leloko la ka, ha feela ho na le nama fela ka tlung ke bona ka nnete hore ho na le nama ya kgomo e re e rekileng selakgeng, ka nnete o tla utlwa se ke re aa hleng, ha re be seng hanyane. Ke motho a ratang nama e besitsweng haholo, ebe ho ba monate re pheha papa ka tlung, re etse di-salad-e tsa rona, ebe re itjella nama ena, ke motho a ratang ho besa nama ya kgomo. Ha kena nako e behetsweng hore na nama ke e besa neng, ha ke utlwa ke lakatsa fela ke bona hore e teng ra e besa nama.

Nna ha ke bone bothata ka sena, ha feela motho e tlare ha qeta ho etsa seo sa hore a o kope lenyalo restuarant-eng kapa o kope lenyalo mall-ong, ebe wa tsamaya jwale o lo etsa se lokileng, ho ngolwa mangolo, o lo ntsha dikgomo. E ska ba ntho e fellang hore o entse ntho ya hore a lo nkopa lenyalo ha qeta ho nkopa lenyalo, ebe e felletse moo. Ebe jwale batho ba baholo ba ba kwalletse kantle kapa ho hlompha setso ebe ha wa hlomphuwa setso. Ke nahana e ka etsuwa ke ntho e ntle e kgahlisang, e bontshang le batho kantle ka mona hore lerato ke ntho e ntle, batho ha ba ratana ha ba patane, ba etsa ntho e ntle. Motho a o bontshe hara matjhaba hore wa o rata, empa moetlo ona ntse re sa o lebale hore ha o qeta ho etsa seo, etsa dintho ka tshwanelo ka moetlo.

Tjhe le nna ha ke e rate ntho ya ho rehellla bana, ka mabitso a baholoholo. Ho ba ke dumela hore motho ha a sa itlhokahalletse ha tlohellwe a robale, ntho ya hore motho wa tsosa kapo ho rehellwa ngwana ka lebitso la hae. Ke nahana ngwana ha a fuwe lebitso la hae ho ba motho a moholo ka nako ana a fuwa lebitso, ona na le lebaka hobaneng a fuwa lebitso ho ba o ka fumana nako tse ding motho lebitso la hae ke Tshotleho ho no sotleuwa ka nako eo, ebe o batla ho tlo rehellla ngwana ka lebitso leo, ebe jwale ntho ya tshotleho ha e fele e tswela pele e fetela baneng. Ke nahana ho betere ngwana o mo fe lebitso le leng la hae ho ya ka maikutlo a hao ka nako eo hore na o ikutlwa o le jwang, ha lesea la hao le qeta ha hlaya e seng ebe wa mo rehella. Ke nahana ho bohlokwa haholo le mabitso a batho ba baholo ke mabitso e lo reng ngwana hana hlaha ho entswe mosebetsi kapa mokete, ngwana o sa bitswa a Mokete jwale ebe o tlo rehellla ngwana ya hao ka lebitso le jwalo.

Ke nnete ka hara ditoropo ho lerata, ha o fumane phomolo, empa ho na le tse molemo tsa teng. Tse jwalo ka menyetla ya mesebetsi, dithuto tse phahameng le fihlello ha bonolo ditshebeletsong, ditshebeletso di fihlelleha ha bonolo ditoropong ho feta mahaeng. Dintho tse ngata dia etsahala ke mo o kgonang ho ithuta ntho tse ngata ka bophelo. Jwale ke bona e le hore, ke tenne ke iphumana ke dula toropong hobane ke latelletse menyetla e fumanehang ka hara toropo.

Le ha e se bophelo be ke bo ratang, empa ke bophelo be ke kgonang ho bophelo ho ba ke bophelo ba sejwalejwale, ebile o kgona ho hlokomela hore dintho tsohle di teng bophelo ba toropong. Bophelong ba toropong mabenkele a teng, mesebetsi e teng jwalo ka ha ke tjho, ho na le sohle seo se hlokang. Ke motho a ratang kgutso, ke rata dibaka tse kgutsitseng, empa bophelo bo nlahletse toropong hobane ke moo menyetla e leng teng, ditshebeletso di leng teng, sohle se leng teng. O qetella o itlwaetsa ho phela bophelo bona le ha o sa bo rate.

Nna ke bona dikolo tsena tse kentseng merabe yohle e le tsona dikolo tse hantle, tse rutang bana ho phedisana hore le ha re ka ba merabe e fapaneng, empa re ka kgona hore re tswelelle kaofela, ra fihla nthong e tshwanang kaofela. Di ruta bana hore Afrika e le nngwe le ha re le rainbow nation empa re ntho e le nngwe, jwale ke rata dikolo tse jwalo ho ba di ruta bana ka ho ratana, le ka ho hlomphana le ka ho phedisana moo.

Nna ke ngwanana wa Mosotho, a kgabang, a ikgantshang ka Bosotho ba hae. Ke ngwanana enwa a mona o tla fihla a tenne seshweshwe sa hae se setle, hore na se se putswa kapa sipinki kapa se jwang, o tla fihla ke kentse seshweshwe sa ka se setle, ke apere kobo ya ka ya seanamarena, hloohong mona ke rwetse katiba e mona e bitswang modiyanyewe. Ke le ngwanana wa Mosotho ke le motlotlo maotong mona o tla fihla ke rwetse meqathatso, ke kgabile ka kgotso ke ngwana wa Mosotho ke le motle fela. Ha ke sa rwala katiba enana ya modiyanyewe, o tla fihla ke kwetswe tuku ke e tlamme, ke e fasitse, o fihle ke le motle fela ke le thope ya Mosotho ya tshehlana.

Batho ba bang ba tsebang tsebo ya ho ruta, ke batho ba ileng di-university-ng kapo di-college-ing ba ithuta ka ho sebetsana le psychology ya motho, ka ho sebetsana le kelello ya motho. Ho be le batho bana ba baholo, be leng hore ba phetse, ba ithuta ka tsa bophelo, e ba kgona ho ruta batho ba bang hore ba ithutileng bophelong, ba sa hloke ho ya college-ing kapo di-university-ng. Tsela ya ho rutana ka bophelo ka nako tse ding ha e hloke sekolo, empa e hloka seo wena o ithutileng sona ka bophelo.